Ewe ndingavuma ukujikeleza uMzantsi Afrika ndibhatalwe kuba uMzantsi Afrika mhle kakhulu. Lelinye lelizwe elihle, lelinye lelizwe elinama-heritage sites, iindawo apho ufunda khona ngenkcubeko yabantu abohlukeneyo, iindawo ezintle ezifundisayo neendawo zolonwabo, amalwandle neenkcubeko zabantu abohlukeneyo kuba inabantu abohlukeneyo abaphuma kwiindawo ezohlukeneyo. Ufunda iilwimi ezininzi ezohlukeneyo, ndingalivuyela kakhulu elo thuba.

Iiholide zoluntu mna ixesha elininzi ndizichithela ekhaya. Ndingumntu othanda kakhulu ukufunda, ndiye ndizichithele ekhaya apho ndiye ndiqokelele iincwadi ezahlukeneyo ezininzi, ndizifundele iincwadi zam, ndizibhalele uba ndifunde ntoni kule incwadi nakule incwadi. Futhi ke mna ndihlala ezilalini apho kukhona amahlathi, imilambo neentaba ezikufutshane. Siyakwazi ke nokuhamba siyobuka like entabeni sijonge izityalo ezahlukeneyo njengabantu abathanda izinto nabathanda ukufunda kakhulu ngezinto, apho siye sibuke nakhona imilambo siye emathafeni sihamba ngokuzonwabela nje nokubethwa ngumoya.

Andingumntu kakhulu oyilandelayo ibhola yomnyazi ngoko ke andiqondi uba ndinganalo uluvo endinganalo kulo mbuzo. Kodwa ndicinga uba ukujula nje umbono wam, ndicinga uba umthetho endingawufaka njengomthetho omtsha ingakukuhloniphana kwamaqela. Hayi andiwazi lo umbuzo.

Into yokuqala ethi qatha engqondweni yam kukuba xa kukho owenzayo umsebenzi kubekho lo uphandle ungawenziyo, kuzofikelela ixesha uba umsebenzi mawufuneke esikolweni akuzubuzwa uba utheni wena umyekile angawenzi umsebenzi kulo uye wathi wawenza. Into ethi qatha kum engqondweni kuqala kukuyokulanda lo ungawenziyo umsebenzi udlala apha phandle, uba makangene endlini enze umsebenzi angazuthwalisa uxanduva usisi wakhe lo yena uwenzileyo umsebenzi xa sebefika esikolweni, kubuzwa uba utheni yena engawenzanga umsebenzi. Kuba amaxesha wambi, kakhulu abantu abantwana abalinganayo, abangamawele kuba khona into yoba umyekeleni yena angawenzi umsebenzi, iinto ezinjalo.

Ndicinga uba abantu abakuboni ukubaluleka kwemidlalo nenxaxheba eyithathayo kwilantoza, kwimpilo yengqondo. Kuba abantu banentoba imidlalo isebenza ekuzilolongeni kuphela, ekuqiniseni umzimba, ekuqiniseni izihlunu, kanti imidlalo inenxaxheba enkulu eyithathayo ekuphiliseni okanye ekuqiqiseni ingqondo, ungahlali ingqondo yakho ixinene, ucinga kakhulu. Kuba ngelaa xesha udlala ngawo la mdlalo uthatha, uthatha ixesha lakho udlala laa mdlalo, ingqondo inokuphumla okuthile, ingqondo iyaqalisa ngoku ijongana nalo mdlalo akukho nto ikucingisa kakhulu, akukho nto ikwenza uba uzibone sowude uxhalabile okanye udakumbile kuba uyadlala ngoku uyazilolonga.

Okokuqala, into endingayenza njengomphathi weqela leBafana Bafana kukubanika ixesha lokuzilolonga. Iqela leBafana Bafana linabadlali abaphucuke kakhulu, abadlali abanamava nabadlali abaphuma kumaqela ohlukeneyo. Kukubanika ixesha lokuzilolonga nokubanika ixesha loba mabazane bayazi uba lo uphuma kwiqela leSundowns, lo uphuma kwiqela leOrlando Pirates, lo uphumla kwiqela leKaizer Chiefs, lo uphuma kwiqela leStellenbosch but ngoku xa bekwiqela leBafana Bafana baliqela elinye. Bazane, bafundane uba lo udlala kanje, mna ke kufanele uba ndimlekelele, ndimhlangabeze kanje yonke laa nto. Lo udlala kanje, mna ndimhlangabeza kanje, bazane bona apha ngaphakathi eqeleni bakwazi ufundana.

Umthetho endingawongeza kumbhoxo omtsha endingawufaka kukongeza amanqaku kwi-scrums, kuba ixesha elinintsi iskram sisebenzisa kakhulu amandla, sisebenzisa kakhulu ukuthembana phakathi kwabadlali. Kukongeza amanqaku, i-scrums zingabi namanqaku amathathu kuphela ngoba ziba namanqaku amathathu, zibe namanqaku amahlanu okanye amanqaku amathandathu. Ngenxa yamandla nokuthembana, konke yonke into eyenziwayo ngabadlali xa besenza iskram, apho baye bagxalathelane, badibane bonke, benze laa mbumba, baphushe. Ndicinga uba olwaa hlobo ludinga uba lube namanqaku angaphezu koba enikwa amanqaku for i-scrums.